Ee, ke baballa data ya ka , ka ho e sebedisa ee fela ha ho hlokahala hore ke etse ntho tsa bohlokwa.

Ee, ke rata movie o mong wa mona Afrika Borwa, o bitswang tsotsi, ke movie wa kgale, mme ke movie o re bontshang kapa ona o re rutang hore , ntho engwe le ngwe e nang le nako , ee le hore batho , ba fetoha , mme seo re tlamehang re sietse jwalo ka batho, ke hore feela , re fe batho tshepo , le ho ba bontsha tsela e lokileng kapa e nepahetseng ya ho etsa dintho . Motho e mong le mong o lokela hore a fuwe nako.

Ee, nna mmino o ko o ratang haholo, ke mmino wa sedumedi , e leng mmino wa gospel , ee o letswa haholo ka labone le ka sontaha , seyalemoyeng seo ke se mamelang . Ee ke dumela hore sealemoya kapa mananeo a seyalemoye , akaretsa batho bohle, kapa ananela batho bohle , ho ya ka mmino eo ba o ratang.

Ee, ke dumela hore ha o tla tabeng ya heritage day , ee ho ka sebediswa marangrang haholo ho fihlella , ee di dinaha tse ding, hore ba tsebe ka letsatsi lena, le hore na ho ketekwa , matjhaba e mengata ka hare ho Afrika Borwa.

Jwalo ka ha ke le moithuti college-ing , cloud computing e ile ya nthusa haholo, ha ke na le mosebetsi wa ka, eo ro bitsang di-assignment-e , eo re tlamehang hore re o ise, kapa re fe di-lecture-a tsa rona, kapa matitjhere a rona . Ee, ke kgona hore ha ke le lapeng, ke ngole ke sebedisa ee dlaptop-o ya ka . E re ha ke fihla sekolong , kapa ha ke fihla hona college-eng ke sebedisa email address ya ka , hore ke thole tokomane ena ya ka , ke be ke e ntsha ke fa lecturer-a ya ka, kapa yona titjhere ya ka.

Ee, ke dumela hore seyalemoya se seng le se seng, kapa lenaneho le leng le leng le re le tholang seyalemoyeng . Le fana ka monyetla ho dibini kapa ee tsona kapa ona mmino , ee, oo batho bao ratang ho sa kgathalatsehe hore ke mmino, kapa ke mofuta ofeng wa mmino . Ee , sena se fana ka monyetla wa hore dibini tsa rona di tsebisahale , le mmino wa bona o tsebisahale.

Ee, ke tla ba eletsa ka hore matsatsing kapa sebakeng mo technology , e nkileng sebaka se seholo, mme ke dumela hore re tlameha hore re tsamaye le matsatsi . Ee, ke tla ba hlalosetsa ka bohlokwa ba ho sebedisa technology , wa pele e leng , hore, le ha ho sa tshwara tjhelete matsohong, o ka kgona feela hore o sebedise mohala wa hao wa thekeng , hore o kgone ho reka dintho tseo o batlang ho di reka.

Ee , hore feela ee company e kgone ho kenya di cookie tsena device-eng ya hao . Ke ya dumela hore ho tloha ho wena, kapa o tlameha hore o be ne le tumellano e tswang ho wena, jwalo ka mosebedisi wa ee technology kapa wa internet-e . Ka hoo , ke ka ba motho ya phomotsehileng haholo ho sebedisa device ya ka, ka ha ke ya tseba hore, e tla be e le ntho eo nna ke e dumelletsweng.

Tsela di pedi fela tseo ke dumelang hore, sena se ka etsahala . Sena se ka etsahala haholo fela ka talent-e e matla , le marangrang , hore di fihlelle mafatsheng a mang, ho hlokahala talent-e e matla , le hore ee company eno e tlabe e sebetsa , mono ho film-eng, ee ho ditshwantsho , e tlameha hore e be le marangrang, le batho ba e latelang , ba bangata hore e kgone ho fihla mafatsheng a mang.

Ee, ke dumela jwalo ka batswadi , ke maikarabelo a rona hore re bone na hore bana ba rona , ba kgona ho phethwa mesebetsi ya bona .Ha se maikarabelo a library hakalo hore bana ba be le Wi-Fi . Ke ya dumela jwalo ka ha re phela ee matsatsing a technology , rona jwalo ka batswadi, re ka kgona hore re ithekela tsona di Wi-Fi tseno , re di kenye malapeng a rona. Bana ba rona ba kgone ho sebetsa , mme seo ke ya dumela le hore se boloka le nako eo bana ba ka e sebedisang, ho ya di library-ing, mme ba ka kgona feela hore ba sebetse ba le ka tlung.